Makubhale phantsi kutshintshanwe, kuchazwe ngoMvulo izabe iyimini kabani, ngoLwesibini izabe iyimini kabani. Ukanti ikhona enye indlela yokuwenza umstrimisho, ngoba ngoku uyakwazi ukuthatha iinkcukacha ezi zalapha endlini zikaShowmax indlela ekubhatalwa ngayo, ukwazi ukuyisebenzisa laa nkcukacha ukungena kuShowmax efowunini yakho ngokweli xesha lanamhlanje. Ndicinga uba leyo into ingasisisombululo.

Ingangumceli mngeni kakhulu le nto kwaye ingasiphathela iingxabano kakhulu, kuba kaloku not ngalo lonke ixesha sisoloko sicinga okulungileyo ngabantu. Xa ezi zixhobo zizawukwazi ukubona iingcinga zethu zithumele ebantwini esibacingayo, loo nto izawusenza sixabane ngalo lonke ixesha.

Mna ndingakhetha inqaba enkulu kuba kaloku andiyithandi indawo enabantu. Kanti ke mna ndiyakwazi ukuhlala ngaphandle kweintanethi ndicinge iinto zam endaweni ethuleyo.

Ndithanda ukusebenzisa i-smartphone kuba sona ndiyakwazi ukubukela ndingqengqile kanti ndiyakwazi ukuzibukelela nandedwa. Kanti iTV yona kufuneka ndiyoyibukela kwigumbi elineTV okanye ndilinde umntu obukeleyo agqibe ukuze mna kube ngona ndibukelayo.

I-network endinomkhomba kuyo nguTelkom kuba uTelkom usoloko enamaxabiso aphantsi kwIdatha. Kanti xa ufaka i-airtime kuTelkom ufumana i-airtime yasimahla ekwaleli xabiso ufake ngalo i-airtime.

Ndingaqala ndizame ukufumana iphasiwedi ye-router, ndifowunele apho ndibhatala khona i-router ndibaxelele ukuba ndiyabacela mabandiphe iphasiwedi entsha endala ndiyilibele. Okanye ndiphele ndithenga idatha ndikwazi ukukhonektha kwinethiwekhi ngefowuni entsha.

Mna ndithanda ubukela oopopayi, ingakumbi abapopayi ekuthiwa nguThe Wolf King badlala phaa kuNetflix. Ndiyathanda ubukela oopopayi kuba oopopayi bandipholisa ingqondo, bandenza ndilibale ngezinto zamanyani ezenzeka emhlabeni.

Ndingaphela ndisiya kumhlobo wam okufutshane ngoba yena eyakhe iWi-Fi iduru kakhulu, loo nto ayikhe ibe nazo iingxaki zoba kuthiwe iyacotha, ndiyogqibezela phaa ukwenza umsebenzi.

Kuyayisindisa kakhulu imali ukusebenzisa iWi-Fi exhomene ne-router kuba kaloku i-router uyakwazi ukuhamba nayo naphina, into ethetha ukuba wena ecaleni kwakho usoloko uneWi-Fi. Loo nto ke ikubeka kwimeko apho ukwazi ukusindelwa yimali, kuba kaloku ngalinye ixesha xa ungenaWi-Fi kufuneka uthenge idatha. Ke ngoku xa une-router yakho ecaleni kwakho akuzobakho sidingo soba uthenge idatha.

Iza kubanceda kakhulu nabo abantu basemaphandleni le ndlela yeintanethi kuba kaloku abantu basemaphandleni iindaba zisoloko zifika kade kubo. Kanti xa sele beneintanethi engaka bazawukwazi ukuqhagamishelana nabanye abantu neendaba zikhawuleze zifike kubo, iindaba zelizwe, mandithi izinto ezenzekayo kwisizwe sethu.

Ikhona idatha efikelelekayo ethengiswa nguTelkom kuba kaloku uTelkom yena unecandelo phaa kuye alibiza ngoba nguMo'Nice. Kwelo candelo uyawufika kusoloko kukho amaxabiso aphantsi kakhulu edatha.

Ndiziva ndisexhaleni kakhulu kuba kaloku umsebenzi lo ubalulekileyo kufuneka wona ndiwugqibile.

Ingandikhubekisa kakhulu loo nto ukuba ndivinjelwe ukuba ndingakwazi ubukela ividiyo yam kuYouTube kuba kaloku besele ndizixelele ukuba ngeli xesha ndiza kube sele ndiyibukele le vidiyo.

Xa usebenzisa ezi nkonzo ishishini lakho lihamba kakuhle kakhulu kuba kaloku abantu abaninzi basebenzisa i-intanethi. Ngoko ke ukuhambisa ishishini lakho nokuchaza ngalo ebantwini kuzabalula kuba uza kusebenzisa i-intanethi, loo nto yenze izinto ziphucuke for ishishini lakho.